Ha ele dikolong, bana ba bo rona ba se ba kgona ho kena diphaposing le ona, manyesemane, le hore ba ba ithute le dithuto tse phahameng tseo, di tlo kgonang hore ba be le mesebetsi e hantle ha ba hola. E nngwe ke hore ha ele mesebetsing batswadi ba rona ha ba sa na kgatello ya maikutlo, ha ba sa hatelleha le ka hara mesebetsi le tseleng mona, mang le mang o se a ikutlwa a lokollohile ha a tsamaya tseleng.

Nna dikopano tsa malapa ha ke di tsamaye hobane ha ke so bane le lelapa leo e leng la ka, empa nke ntho e nka e etsang ha se ke na le lelapa le leng la ka, ebile ke bona di le bohlokwa haholo hore di ne di di ya re ruta re le batho ba batjha be loreng ba qala ho kena tabeng tsena tsa ho bana le lelapa leo eleng la hao.

Lenyalo le nkileng ka ya ho lona, ho nose monate ho hang hobane elare ha ho thwe ho bue, ho bue motho a tlileng lenyalong jwalo ka mokgotsi, a ke a ne a bua dintho tse ikelang kwanana tse swabisang le yena monyaduwa ka boyena ba hae. Ke bone ese ntho e ntle haholo eo a ne a entse ebile e swabisa.

Mohlang ne ke le lebaleng la dipapadi. Ke hane ke sa ntsane ke kena sekolo. Ke sale monyane haholo, sekolo sa hona se hlodisana le se seng. Ha ele lebala le la dipapadi le qobisa batjha ka dintho tse ngata haholo boo ba intshang bodutu ka ho bapala dipapadi le ho ona ho shebella dipapadi. Ho baleha taba ya hore qetellong ya matsatsi ba qetelletse ba tsobile dithethefatsi tseo eleng hore ha di ya, ha di ya lokela for mmele ya bona.

Ke bona ho se bohlokwa ha kaalo hobaneng mang le mang o etsa seo eleng hore se ya mosebeletsa. Haebe e mong a sa bone ntho moetlo oo e le hore wa mo mosebeletsa a ka nna etsa ntho e leng horeng yena o bona ekareng e tla mo sebeletsa bophelong ba hae a sa tsamaisaneng le moetlo kapa eng. A etse ntho, e leng hore pelo ya hae e utlwa e ka e thabela hobane hona le meetlo e meng, e leng horeng e hatella maikutlo a batho.

Bohobe kapa wona maqhebekwane, ke rata ho aja ka ka nama le tsona ditapole tse hadikilweng ka mafura. Hangata bohobe bo rata ho pheuwa ke batho ba bomme, ha e le batho ba bontate bona ho, ke ke nako e nyane o ka ba bonang, ba ba atisa ho pheha bohobe. Mara ha ele ba bomme bona ba dula ba atisa ho ho dula, ba bo pheha.

Ke nahana kgau ena ya hore ba fuwe boemo ba ho thwe ke marena. Ke hobane e le hantle bang ba ruile ho feta batho kaofela, le hore ba bohlale ba kgona le ho iketsetsa tjhelete kapo le ho tswallisa diphoofolo tsa bona le ho etsa tjhelete e ngata e etsetsang molemo batho ba motse oo.

Ke tseba hore kobo ena e bitswa seanamarena. Ke kobo eleng horeng batho ba kgale ba British ba ile ba e fa Ntate Moshweshwe, e leng yona e ba ila e sebedisa hore e symbol-isa basotho.

Ka hore ke ba bontshe ka nna hore ha hona letho se bontshang hore batho bao ba tlisa madimabe maphelong a batho. Ka ho, tsamaella pela bona le ho etsetsa dintho la bona le ho etsa tse ding tsa dintho le bona. Batho ba kgone ho bona hore ha hona madimabe ao ba tlisang maphelong a bona.

Hela motswalle, o no tseba hore tse ding tsa ho nyala mosadi ka dikgomo ke ha melao e nkile jwalo ka hore se le nyetse ka ho arolelana dintho? Sena nna ke bona e le ntho e ntle haholo hobane se a bontsha hore molao wa rona o nkela meetlo ya rona hloohong le hore e ya e ananela le hore ebe e ibontshe hore e hlompha meng e meng ya meetlo ya rona.

Bohlokwa ba ho pheha dijo tsa setso meketeng ke ho bontsha hore o ananela, o ananela setso seo seo le horeng ke sa hao ka bosona le ho bontsha batho ba bang hore setsong sa lona a na le ja dijo tse jwang le di pheha ka mokgwa o jwang? Hape, bohlokwa ba ho sebedisa metswako ya setso le mekgwa ya ho phela e supetsa setso le ho amohela baeti, ho ba bontsha hore ka mokgo le jang ka teng setsong sa lona le hore na le pheha dijo ka tsela e jwang. Se ruta le batho ka setso sa lona.